Tsela yona e makatsang haholo. Covid19 e fetotse maphelo a batho ka tsela e makatsang haholo. Re ile ra bona ntho e re sokang re e bona bophelong ba rona ka nako tsa Covid19, mme le dipetlele di ne di tletse haholo. O tshaba le ho isa motho sepetlele hoba ono so sa tsebe hore ha o isa motho sepetlele, o tla kgutla kapa jwang. Ho hone hole haholoholo mme hobe haholo sepetlele, hoba ho tletse baoki ha ba fella, e ne le ntho e makatsang, e ne le ntho e sehloho, e ne le haholo. Covid19 e entse hore malapa a mangata ho be ho hona Covid-ing ena.

Matlalo a rona re le batho ha tshwane. Hona le batho be eleng horeng matlalo a bona, ba ka sebedisa eng kapa eng and, ha ho bobebe hore letlalo la bona le ka lwantshana le seo ba se tshasang letlalong. Mme hona le bao, bao eleng hore letlalo la bona ha le amohele eng kapa eng, ba tlametse hore ba shebe hore ba tshasa ho kae. Jwale ntho e nka epele o reka o shebe pele eno eo batlang ho ngola eng kapa eng eo oe rekile tla bona ho ngotswe ho emiswe ka eng Hotel eng? So o tlameha hore o shebe seo hore o tlo Mme le tsona tsena tsa o tsamaya re reka e mebileng o sa tsebe hore ente, hobane hantle, hore e entsoe ka ho tshetswe eng, jwale tseo ke tsona tse kotsi haholo. Batho ba mpe ba pata seo.

Ee, ke nnete hore tsela ya ho thibela pelehi e sebetsang ho fetisisa ke hore ho ska ba le thobalano. Empa hee, re a tseba hore re phela nakong tseo batho ba fumanang taba ena ya hore o ska ba le thobalano eleng ntho e thata haholo. Ha ba kgone ho itshwara, ka seo ntho e a ilo nka dipilisi kapa a ilo hlaba thibela pelehi, thobalano e skaba teng.

Nna ho ya ka nna ke bona ho nepahetse hore motswadi a bolotse ngwana hae esale lesiya. Hobaneng ke nahana ka tsela ena, ke nahana ka tsela ena hobane ngwana ha sale le monyenyane, bohloko ke ntho a tlwaetseng ho e utlwa mme o tla phakisa a fole, ha utlwile bona bohloko boo ba ho bolotsa. And hobane e santsane e le ngwana, o wa kgona le wena jwalo ka motswadi o ne o monese, o shebe hore wa fola, o ba hantle ngwana hao. Hobane ha se o bolotsa o so hodile , ke reng bo ba boholo ho feta boo ono nka bo utlwa hao santsane o le ngwana.

Ha balekane ba tswa ho hlahlobela kokwanahloko ya HIV mme ho fumaneha hore e mong o na le yona mme e mong hana yona. Eo ya makatsa haholo hoba, ha ele hore thobalano e teng pakeng tsa lona ho etsahetse jwang hore e mong a be le yona e mong a ska ba le yona? Kantle e be e le hore enwa a nang le yona hona le ntho a e etsang ka thoko, eo a se nang yona a sa e tsebeng. Ka hoo, ntho e bohlokwa ke yona ya hore motho a itshireletse ha ho se hole jwalo. Sebedisang, kgohlopo ha le etsa thobalano hoba ho se ho senyehile ho se ho le hobe, hore enwa e mong ya se nang yona a seke a be a e fumana ho enwa a nang le yona ha ele hore le ntse le batla ho tswela pele ka tsa lerato la lona.

Nna ho bua nnete ke ne ke sa tsebe hore Phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna. Ke qala ho e bona tsatsing lena la kajeno ha ke e bala mona hore ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna. Ke nahana hore, ha ke a ka ka tseba ka taba ena hoba ha ke monna. Ha ke monna, ha ke latele ntho tsa banna ebile hape ha se ntho e buuwang haholo, ke a nahana. Hoba ha ele hore ke ntho e ne e tletse-tletse e buuwa, ke ne ke tla tseba ka yona. Jwale ka hoba ha se ntho e tsebahalang haholo, ke mona hake tsebe ka yona ke qala ho e utlwa tsatsing lena la kajeno. Empa ke thabile haholo hoba ho tloha tsatsing lena la kajeno ke se ke tseba ka kgwedi ena hore ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna.